Diaparo tsa setso tse di apariwang thata mo lefelong la gaetsho ke seZulu, diaparo tsa mebala e e galotseng le seaparo sa tlhogo sa , Setswana, diaparo tse di tlhamilweng ka tsela e e .

Moaparo wa basadi o tlhotlhelediwa ke history, maemo a loago, setso le . Loago, go fetola dikarolo le maemo a bontle. Ikonomi phitlhelelo ya go kgona go dirisiwa le go kgona go duelelwa.

Mo setsong sa me ke apara diaparo tsa Setswana ka diaparo tsa seSotho go fetsa diaparo tsa me.

Setšhaba le history ya bosetšhaba, boitshupo jo bo tshwanang, setso le hisetori, ditsopolo tsa botaki, di fetesiwa ke ngwao ya , direkoto tse di kwadilweng, le dipontšho di bolokwa ka dikwalo, botaki le tsa dijithale.

Ditshenyegelo tse di kwa godimo ka go tshela kwa toropong di ka go oketsa go tlhoka tekatekano ga loago le ikonomi, ditšhono tse di lekanyeditsweng tsa maatla a go a ka e ka gang le ditiro. Go ama baagi ba ka gapetswang kwa thoko ka tsela e e sa lekalekaneng.

Tshomarelo ya puo, go tshegetsa boitshupo jwa setso, dipolokelo tsa boswa, dikgwetlho, phetogo ya puo, didiriswa tse di lekanyeditsweng, go dira lefatshe ka bophara, dibui tse di tsofetseng.

Dingwe tsa phitlho tsa go phepafatsa balosika di ka akaretsa moetlo wa go tlhapa, go fetola diaparo, meetlo ya go itshekisa sekao, dikerese, . Phepafatso ya semoya sekao, thapelo.

Monna a ka tsoga a na le seabe sa bo mme a tlhokomela maikarabelo a mo gae le go laola diphetogo tsa lelapa gongwe ka ntlha ya di tsa loago, dingwao tsa lelapa, boineelo jwa motho ka namana. E ka nna mme wa bobedi, rremogolo kgotsa motlhokomedi yo mongwe.

Ke dira gore go apeya le go tlhokomela go tle pele. Bontsha lerato le go tlhokomela, netefatsa boitekanelo le boitekanelo, tshegetsa dingwao tsa lelapa.

Sekolo sa go rupa o simolola basimane go nna banna, go ruta maikarabelo le mekgwa, meetlo le boitshupo jwa loago, bopa mekgwa le go nna karolo ya baagi, go tlhotlheletsa boitshupo jwa motho ka bongwe le jwa setlhopha, rolagana le boswa le .

Ntlo ya kgosi ya Setswana. Batho ba apara ya setso, basadi mesese ya setso, diphuthelelo tsa tlhogo, le a a nang le . Banna, dikobo tsa setso, letlalo la phologolo kgotsa diaparo tse di dirileng tsa tlhogo, se se supa tlotlo le boswa jwa setso.

Dijo kwa diphitlhong e fepa ba ba hutsafetseng, e kopanya batho go tlotla moswi, e fana ka gomotso le tshegetso ya setšhaba.

Batho ba rata dijo tse di apewang ka bonako ka ntlha ya go kgonega, tirelo e e bonako, matshelo a a tlhanaselang.

Go somarela ngwao, tlhokomela ngwaoboswa, rotloetsa boitshupo, fetisa boleng, ditso tsa Aforika Borwa ba le bantsi go akaretsa seZulu, seXhosa, seAfrikaans, seSotho, Setswana le tse dingwe.

Batlhami ba akaretsa dielemente tsa setso ka patlisiso, tirisanommogo, thuto, go tila go setso le go baya dilo kwa pele, kananelo ya setso, tirisanommogo e e na leng tlotlo.

Re batho ka batho, re tshela mmogo mme re tshwanetse go sireletsana ka dinako tsotlhe.

Diaparo tse ditshweu tsa lenyalo ke ngwao ya bophirima e e tshwantshetsang kutlwano le tshimologo entšha, banyalani ba maAforika ba ka nna ba apara diaparo tsa setso morago ga moletlo go bontsha boswa jwa setso.

Ke tla tlhomamisa gore ke tsenela lenyalo le go tlotla diaparo tse di tlhokegang mo go nna gape ke tla ba naya dimpho.